Ke nahana bakganni ba e-hailing ba tlameha ho bontsha hore ke bona ba tsamayang ka pele ka ho ba tswelle pele ka hare ho sebetsa mosebetsi wa bona ka hare ho loka jwalo ka ho phethahala. Sena se ka ba thusa le ho ntshetsa lebitso la bona pele hore na mang o teng kapa o etsa eng. Ha hona hore ba ka ba thibela. Ya Afrika Borwa.

Dumelang bontate le bomme ha seng hampe mo ikopa feela tlhahiso a ka a tlameha hore re tsamaye tseleng ya Jasmin Mokgothu re iphumana hore re tsamaya ka N8 ka mona so ne re kopa ho tseba hore e le hore tlameha re tsamaya jwang ho tloha mona ho ya Wepener re ka thabela thuso ya lona le lesedi hobane re iphumana se re tsamaya ka Calvin street.

Ke tlo qala pele ke re mesebetsi ke a mang le mang. Motho o etsa seo a se thabelang. Haebaneng o na le basadi ba batlang ho sebetsa ditekesing ba lokela ke hore ba be le mangolo a ho kganna ebile ba etswe hore ba fumana dithupello tse hantle. Ka hoo le bona ba ka iphumana ba sebetsa moo ditekesing a so re ke bontate feela ba sebetsang moo le bona ntse ba dumelletswe ho hlahisa mananeo a matjha le ho kgothatsa le basadi ba tla.

Ho tjena ho kganna ho tjena ha ho hantle ho hang hobane sena se ka ama maphelo a rona ha koloi ka etsa phoso mokga kapa mokganni a etse phoso ho ntsha kganna. Ka hoo ke bona e le hore ho le hantle ha re ka tsamaya ka lebelo le hantle hore na re tlo nka nako e kae. Ho fapana le ho lematseha. Thibelo e hantle ho feta pheko.

E motswalle mona kgalemeleya morena, seo se etsang se ka se o thuse ka ho se so thuse ho hang. Tlohela seo morena nka koloi o ise makheniking a kgone ho thusa ho lokisa koloi, hore na o tlo patala se mathata ho fapana le hore o e senye ho feta. E se banna ba tsebang taba tsa bona hore koloi ya hao eo e tlang hore o ka batla ho eseng isa koloi wa machinic-eng be hantle ka bophelo bo botle.

Ke nka nako ya ka ho etsa seo ke se etsang ebile ke phamisa hlooho hore ke shebe mang ke mang. Ho fapana le hore ne neng ke susumeletswa ka hara sephethephethe. Hoba thepa ya ka e tla nyamela tlameha ke dule ke shebile mang ke mang o etsahalang ka nako efe o sena ke sona se kgonang ho kgutsisa methapo ya ka.

Tjhe, nna ha ke so palame tekesi e leng hore bo raditekesi ba lwantshana ke nahana hore bo raditekesi ba tlameha ho kopana ho buisana hantle ebile ba kenye mmuso ka hare ho ba etella pele hore mang le mang a kgannang a be le permit ya ho tsamaisa koloi ya hae ya tekesi. Sena se ka fokotsa kotsi e bakwang ke dintwa tsena.